Ngingaxhasa abalimi ngibaxhasa ngezinto zokulima amathuluzi, ngibaxhase ngembewu eningi ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke batshale, ngibaxhase ngesibulala zinambuzane, namapayipi okuchela, oJoJo thenki.

Ukuthi unikwa umkhonto, umkhonto owuphawu lokuthi usekhulile manje kufanele akwazi ikhaya nendlela yokuziphatha ngoba phela usekhulile umfana, usekhulile umfana kufane kube uyena ovikela ikhaya abancane .

Cha, ngicabanga ukuthi kufanele bazigqaje bazigqaje ngesintu sabo, bangazikubukeli phansi, bangazibukeli becindezelwa.

Ukuthi iy'nsizwa ziyahlangana zidlale induku zibhekane zike zizwane amandla impela ngenduku, hhayi indaba yensizwa ezoqhoqhobala abantu besimame, ishaye abantu besimame. Insizwa kufanele ibhekane nenye insizwa lapha zike ziqondane nje ngenduku.

Yebo, ngoba intsha yamanje ayisawalandeleli amasiko asephika nobuchwepheshe besimanjemanje.

Ngingazama ukuthi ngibabonise ukuthi kubalulekile ukuthi bathelelane manzi ngoba bayadingana kakhulukazi bawomakhelwane, umuntu wumuntu ngabantu kepha noma ngabe yini le ababhekene nayo bangakwazi ukuthi bayixazulule.

Yebo, ngiyakholelwa kakhulu ngoba isisho sithi indlela ibuzwa kwabaphambili, ingakho-ke kubalulekile ukuthi siqeqeshwe ngabantu abadala asebeyihambile le ndlela.

Ukuthi ingubo yakhe ingabi nkulu engathi kushada ugogo nanokuthi ingabi nayo futhi iveyili ngoba iveyili isidala leso.

Ngicabanga ukuthi indlela yokuziphatha, indlela yokuziphatha emphakathini nokuyithanda, iyihloniphe, ihloniphe umzimba wayo.

Ukubapha uthando nibakhombise ukuthi nabo banakiwe bayathandwa nibanike amatoho uma kuqhamuka amatoho basebenze nabo bangabe sebekhishwa inyumbazana ngoba naku kuwabantu abadala.

Kungaba nomthelele ongemuhle. Kungaba nomthelela ongemuhle lokho kugcine kwenze ukuthi kwanabo bagcine bengasahlaliseki kahle esikhathini esizayo.

Inselela engaba khona ukuthi abantu abadala mhlampe kungathatha isikhathi ukuthi kungathatha isikhathi ukuthi usiko lolu olusha ozobe selushintshiwe ngoba phela kwenzelwa intsha le yamanje. Kungathatha isikhathi ukuthi ukuthi lelo siko lugcine luhlalile luzinze ngenxa yokuthi sebajwayele lolu oludala.

Ingoba abadlali abazali badlala izindima ezingafani emntwaneni ingakho kubalulekile ukuthi kube khona umama kube khona ubaba, nobaba naye adlale indima yakhe nomama naye adlale indima yakhe, ukuze nengane nayo ikhule kahle.

Cha, akushintshi ngoba kuyinto ethi ayicishe ifane so, angiboni ukuthi kuba khona ushintsho olukhona mase kwabiwa ukudla.

Ayihluki ndawo ngoba nezinye iy'nkolo ziyayenza.